Go duelela di-toll gate go botlhokwa ka gore tšhelete ya teng ke yone e e leng gore e baakanya ditsela, ga ditsela di senyegile jaana ba kgona go tsaya tšhelete ya teng go baakanya ditsela.

Ke nagana gore ga o na le container-ra o tshwanetse o e rejisetara or-e ga e le gore o na le container-ra o tshwanetse o e rejisetara. And-e gangwe le gape ga e le gore container-ra ya gago e tshwanetse e tswe ka South Africa ka Aforika Borwa, e tshwanetse e search-iwe gore e na le eng, e seka like e search-iwe ka manontlhotlho gore e na le eng e seke ya re o kwadilwe fela gore ke deport-a dikoloi wena wa bala fela o le motsamaisi gore okay ke a dikoloi a e tsamaya e tshwanetse e search-iwe.

Fa pula ena ga go tsamaege, segolobogolo ba ba tseyang meberekong ka maoto, ga go tsamaege le e seng. Nako e nngwe o tla kry-a e le gore go na le di-floods, ga o ya mmerekong go na le di-floods o tsamaya jang go fitlha ko mmerekong. Ga go tsamaege phakela like ga go kgonagale or-e nako e nngwe ga o na selo sa go itshireletsa pula, o nna le mathata a gore o fitlhe ko mmerekong phakela.

Tota mo eo ka ga ke na kitso or-e ga ke, mare ke nagana gore ga go ka nna le diterena tse di mmalwanyana tse di yang ko lefelong le le lengwe ka nako e le nngwe e ka fokotsa batho go tlala mo tereneng e le nngwe.

Bese ke e ratela gore e tshwara nako ga go tile e tla ka ura ya bo robedi, ka ura ya bo robedi ka nnete e tlabe e le teng. And-e e ya ko e tlabeng e ya teng, e ya straight ko e yang ko teng ga gona gore gate e a tsena-tsena.

Ditirelo tsa Uber kapa tsa Bolt-e matsatsi ana ga di a siama, ga nne di simologa ee, nne e re ga o e palame o be o ikutlwa o babalesegile gone yanong yana ba ba di-Bolt-e or-e ba di-Uber ba itirile dirukutlhi, ba bana ba batho ba a ba rape-a.

Ga o tsaya leeto le bana o tshwanetse o make sure, o tshwanetse o 'ire bo nnete ba gore o na le metsi a a mantsi, o na le di-snack tse dintsi, o na le dijo ka gore bana ke bana, ke batho ba e leng gore ba tshabelelwa ke tlala, ba tshabelelwa ke lenyora.

Nka mmotsa gore a na ga re ile go diega na, ga re tswa fela mo boemafofaneng re tle be re ya ko re yang teng, and-e e tsaya sekgala se le kana kang.

E kile ya ntshiya, ke ne ke diegile mo ntlung ga ke ipaakanya, e rile fela ke tsena ko bus stop ke kry-ile e tsamaile.

Go a di ya ka gore o tla kry-a re lwela gore re tsene mo tereneng re lebile nako ka gore ga e ka ba ya go sia, e go siile.

Nnyaa tota ga ke ise ke be ke iphitlhele ke le mo maemong ao, ke phela ke palama taxi e e leng gore e na le batho ba ba tshepegalang ba ba itseng gore tshwanetse ba duele leeto la bone.

Ke nagana gore ko Joburg ko di-taxi rank-eng ga go ka nna le batho ba go tshwana le mapodisa ba tlhokomele lefelo leo, ke nagana gore botsotsi bo ka fokotsega.

Ba ka se rarabolole sepe ka gore sa bone ke bo greedy, ba batla gore batho ba palame ditekesi fela, so ga gona gore ba ka dirisana le bo rra di-greedy.

Ee, nkile ka e pagama. Hai! Ne ke e pagama ka gore ne ke tla reng, ne ke ikutlwa ke sa babalesega ka gore ne e tletse thata and-e le batho ba ba tlalang ba bangwe ga o ba lebile o ka re ditsotsi o ka re ba tla go kgothosa.

Tota bakgweetsi ba dipalangwa tsa dithoto bone nke be ba ba 'ireletse tsela e e leng gore ke ya bone ba le nosi ka gore batho bao ga ba itse go kgweetsa, ba kgweetsa ka lebelo le lengwe le le masisi. Tota e ke be ba nnile le tsela ya bone ba le nosi.

Ke ne ke ile ko Cape Town, Durban le Hartebees. Ko Durban ke ne ka palama sekepe le ko Hartebees ke ne ka palama sekepe mme ko Cape Town ke ne ka thuma fela.